Umasingcwabane ubalulekile kakhulu ukuba sibe naye kuba kula malanga, kula maxesha esiphila, kuwo iindleko zomngcwabo seziphezulu kakhulu. Kufuneka sithenge ibhokisi, kufuneka sibhatale umngxunya, kufuneka kubhatalwe iimoto ezizawuthabatha umfi, kufuneka kuphekwe kuba abantu bezawuza. Kuba nemisebenzi ekufuneka yenziwe ngalo mngcwabo, ngoku umntu xa enomasingcwabane akukhathazeleki umngcwabo uvela nini na enyangeni. Uyakwazi ukuba akleyime afumane imali asebenze, kungafani nokuba kufuneka alinde xa epeya.

Mandulo okanye eminyakeni yakudala xa ungumntu ubusebenza, usebenza kwelinye ilizwe, bekunyanzeleka ukuba ulinde amalanga ongazusebenza ngawo ukuba ukwazi uba uye ekhaya uyobapha imali. Kula maxesha angoku sekuyindlela elula kuba ibhanki zamazwe ziyasebenzisana kwaye ziyakwazi nokuba zithethisane ngokunceda abantu ababhankayo kubo. Le ndlela elula yokuthumela imali yenye yeendlela eyenza ukuba incede ifemeli ifumane imali ingalindi amalanga apho umntu uzawube engasebenzi ngawo.

Xa umntu ezawufuna uba athenge imoto esetyenzisiweyo, eyona nto yokuqala ebalulekileyo yimpilo yale moto. Kuzawufuneka uba ayiqwalasele ukuba ineminyaka emingaphi ikhona imoto kwaye iseyihambe umgama ongakanani na weekhilomitha ukwenzela ukuba sibone ukuba iza izawukwazi na ukuba ithwale iminyaka emingaphi emva kokuba uyithengile. Eyesibini kuzawufuneka ukuba afumane iripoti okanye inkcazelo ngale moto ukuba mhlawumbi yayikhe yaba engozini okanye njani na. Eyokugqibela ixabiso layo uba na liyingele ngokuya kwempatho yemoto na.